Kalafi e fitlhelwa bonolo kwa ditoropong ka gore go na le dibaka tse dintsi tsa kalafi jaaka dipetlele, ditleliniki le baitseanape ba ba nang le bokgoni jwa go fetsa matlho, go tsaya diteko le go aba ditlhare. Ditoropo gape di na le dikoloto tsa dipatlisiso le di-programme tsa boitekanelo tse di oketsegileng. Le fa go ntse jalo, dikgwetlho tsa boitekanelo mo ditoropong di akaretsa phitlhelo e e sa lekaneng, matlho a tletseng, boemo jwa botsogo jwa mo tikologong, kgwebo ya boitekanelo e e sa lekaneng.

Mabaka a magolo a a dirang gore dikokelo tsa setšhaba di nne di tletse thata ke palo e kgolo ya batho, go tlhoka baoki le badiri ba boitekanelo, dikokelo di sena le didiriswa tse di lekaneng, go ba le matlho a botlhokwa a a fetsang bokgoni jwa setšhaba, go nna le bokgwari mo bathong go fitlhelela kalafi ka nako.

Dingaka di ka go naya maina a melemo gore o dire tlhatlhobo le go itse sentle ka se o se reka, le gore o kgone go amogela kalafi e e maleba. Dinako go na le melemo e e farologaneng ya ditlhare tse di rekisitsweng mo counter-reng tse di itseng, mme dingaka di batla go thusa wena.

Malwetse a a tlwaelegileng thata a a amang banna ke a akaretsang bolwetse jwa pelo, high blood pressure, kankere ya prostate, diabetes le bolwetse jwa maikutlo jaaka stress le depression. Ka ntlha ya eng? Tsela ya botshelo, go sa etele dingaka ka nako, tshimologo ya kankere ya prostate, kgwebo le mathata a botshelo. Go botlhokwa gore banna ba itekole kgapetsa, ba je sentle, ba ikatise mmele, mme ba bue fa ba tlhoka thuso.

Motho o simolola go amogela madi a phenšene a le dingwaga di le sixty mo Aforika Borwa. Dingwaga tse di tlhophiwa ka gore ke dingwaga tse bontsi jwa batho ba tlhole ba setse ba tlogetse tiro kgotsa ba palelwa ke go dira ka mabaka a botsogo kgotsa bogolo. Ka ntlha ya eng? Bogolo jwa go tlogela tiro, tshireletso ya matshelo a bofelo, tlhabologo ya melebe. Phenšene ke tsela puso ya go bontsha tlhokomelo mo batsading le go netefatsa seriti sa bone le botshelo jo bo siameng.

Go ruta basetsana ka thibelapelegi mo dikolong go botlhokwa thata. E ba naya kitso ya go itshireletsa, go tsaya ditshweetso tse di nang le boikarabelo, le go rulaganya matshelo a bone sentle. Fa ba itse ka fa go rulaganya lelapa go dirang, ba ka ema pele go ima go fitlha ba feditse sekolo. Seno se ba thusa go tswelela le thuto, go nna ba ikemiseditse, le go aga bokamoso jo bo itumedisang. Thuto e e bulegileng le e e tlhamaletseng mo dikolong e fokotsa go ima go sa batlege.